Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di thusa go sekaseka dikakanyo tsa botshelo le bokgoni, di thusa gape go lemoga ditlhokego tsa mmaraka, go tlhatlhoba bokgoni le go netefatsa tshwanelo mo batlhokatiro.

Data e boketswe mo mekgweng e e farologaneng e kgolo ka bokae, e tlhopisiwa le go sekasekwa go dira ditshwetso tse di boammaaruri, go tlhopha data e e botoka go netefatsa tshedimosetso e e tseneletseng le dipheto tse di maleba.

Tlhwatlhwa ya data ke molekane o o rekileng go dirisa inthanete ka lobaka lo lo rileng. Fa o reka data lebelela bokae, lobaka, se khumo, network coverage le mofuta wa data.

Ke data ya di gigabytes di le hundred e ntumedisang ebile, ke e dirisa kgwedi yotlhe e be e sale gape ke e rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Thekenoloji ya five G e tla tlisa lebelo le le kwa godimo nako ya go tlhola e e kwa tlase le tshegetso ya sedirisiwa e ntsi. Mme, e bula ditšhono tse dišwa mo metsi e e botlhale bongaka ka inthanete, nnete e e oketsegileng le nnete ya bo nnete, dikolo tse di tsamayang ka boithaopo le phetogo ya data mo lerung.

Data e oketswa, e bolokwa, e tlhopisiwa, le go sekasekwa go thusa go tsaya ditshwetso tsa boammaaruri le go tokafatsa ditsela tsa botshelo le dikgwebo.

Fa data e ka fela pele ga nako o ka boloka data ka go reka bundles tse di maleba, rera tshegetso ya data le go dirisa Wi-Fi fa go kgonega go netefatsa gore data e bolokegile.

Go fetola mowa go data go tlhokega go dirisa dikhoutu, di epo kgotsa webesaete, kgetha dibundle tsa di data tse di maleba. Rera tiriso ya data dirisa Wi-Fi fa go kgonega go boloka madi.

Ee nka kgona go aroganya data ya me le ene se ena a tshwanetseng go se dira ke go tshuma Wi-Fi mo mogaleng wa gagwe. Nna mo mogaleng wa me ke tshuma data le mobile hotspot ka jalo o kgona go romela dilo tsa gagwe ka emeile.

Diphetogo mo ditlhothlweng tsa data ya mogala di tokafatsa lebelo, phitlhelelo, ditshenyegelo le ditšhono tse dišwa tse di thusang badirisi mo botshelong jwa bona jwa letsatsi le letsatsi.

Tiriso ya megala e botlhajana e siame fa baithuti ba e dirisa ka boikanyego, ba rulaganya nako ya bona le go batla tshedimosetso e e maleba.

AI e tokafatsa thuto e e lekanyeditsweng mo go motho ka mong. Botlhokwa jwa tiriso ka botswerere, phitlhelelo ya ditshedimosetso tse di thusang, patlisiso le tlhabololo ya bokgoni mo dithutong tsa ditheo tse di kgolwane.

Dilo tse di tlhabolotsweng tse di ka tsietsang di akaretsa thekenoloji e e fetotsweng, melao e mentsi, tshedimosetso e e oketsegileng le ditlhopha tse di fetolang botshelo jwa letsatsi le letsatsi.